Matshwao ao kea tsebang a TB, Ke hohlela nako e telele ho utlwa bohloko ka sefubeng, motjheso o mongata. Ho fufulelwa bosiu, ho fokola, ho wa ha boima ba mmele le ho dula o tshwerwe ke boroko.

Meriana e thusa batho ho ba betere ka ho thusa masole a bona a mmele. Ho fokotsa matshwao a bolwetsi le ho thibela hore motho a se a shwe.

Ee ho nepahetse ka ha bana ba tla tseba seo ba se etsang, mme ba itshireletse. O ka fokotsa le ho ima bana ba tlasa dilemong ebile ba ka di isa le ho etsa thobalano.

Di be le motlakase o tshepahalang. Le ka ho kenya boitsebiso bakeng sa hlahlobo le ho fana ka thupello ya tsona fela ba sebedise le theknoloji ho eketsa tsebo ya bona.

Hona bojwala jwalo ka tlhapi, ho ka tshwarisa lefu la phallo ya madi e hodimo, kankere ya sebete, hloho, molala le molomo. E boele hape o be kotsing ya lefu la tebalo le mathata dikolong.

Tjhe, ha se mang le mang ya ka bulang sekolo sa ho bolotsa . Ka ha ho bolotsa banna hona le ho etsa botona ba bona bo hlolehe ho sebetsa. Ba omelle, ba hloke metsi mme ba bang ba shwa.

Ha o tlotsitsweng ka moriana, tjhentjha bandage mme o tlo tse ka vaseline hanyane ha o ntso tjhentjha bandage. Hangwe kapa ha bedi ka letsatsi.

Tjhe, ha ke dumellane le seo. hobane meriana eo ha ya lekolwa ke batsebi ba meriana le ba le batsebi batsa bophelo.

Ke batla ho tseba se ka bang e le lebaka la etsang hore ditshebeletso tsa tshohanyetso moo re dulang teng di nke nako e telele ho fihla kapa di se fihle ho hang. Batho ba bangata ba ile ba hlokahala, mme bang ba lemetse ha ba ka ba thola thuso. Empa re founetse ditshebeletso tsa tshohanyetso. Taba ena ha ya ndula hantle ka ha ke emong wa aba emaileng. Ekaba sena se bakwa ke eng?

Ho bohlokwa hore ho netefatswe bophelo le kgolo ya leseya le mme wa lona. Ka ha mathata a ka qojwa nako e sale teng, le dikeletso tsa dijo tseo a ka di jang.

Kotsi ya mmele o moholo ke hoba le phallo e phahameng ya madi. Ho hema ha bohloko, ho utlwa bohloko mo masapo a kopanang teng, sebete se seng maemong a matle, se sa phelang hantle. Le lefu la tswekere.

Batswadi tshwanetse ba hlokomele hore bana ba bona ba maemong a hantle a bophelo, ha ba ba lokolla ho ya thabeng. Hoba jwale ke naheng kwana moo ho se nang ditshebeletso tsa bophelo kapa di le hole.

Hangata ke fumane batsofe ba sena ditshebeletso tsa metsi, di toilet tse hantle, le matlakala a sa tloswe ka nako.

Ke maikarabelo a rona banna ho etsa bonnete ba hore re ya dingakeng tsa banna, ho hlahloba hore na ntse re phetse hantle. Ka ha re ka tshwarwa ke mafu a kankere, ho se sebetse hantle ha botona le ho rota ha bohloko.

Ke kgahlanong le sena sa hore o o ye lebollong ka lebaka la hore batho ba bangata ba ya e shwa. Ka lebaka la hore ha hona tsa bophelo bo botle haufinyana le hore moo batho bao ba yang teng ke hole le batho naheng, kwa thoko thoko.

Ha o batla ho bula , sekolo sa lebollo e tlamehile, o be le permit mme o be le sebaka se lokileng hore o ka bula sekolo. O be le dingaka tse phahameng tsa setso. O tsebise le batswadi mme le tsa bophelo bo botle di nkellwe hlohong, mme di seke tsa tlohelwa.

Ha o batla ho bula sekolo sa lebollo tsa bophelo bo botle ke tsona tse tlang pele. Mme motho o tlamehile a be le permit a be le sebaka se setle. Se atla s sebedisa ho bolotsa bana. Mme abe le dingaka tsa setso, le batswadi ba tsebe ka lebollo.

Taba ena nna hake e kgolwe ka ha ke mo kreste. Mme ha ke utlwisise hore ditaba di ka tsamaya ka tsela e mpe jwang ka lebaka la seo.

Bongata ba batho haba tsebe ho hlalosa sebaka seo ba leng ho sona, le ho hlalosa maemo ao mookodi a ka bang ho ona. Hore re tle re kgone ho tseba hore na re a thusa motho ya jwang.

Re ka etsa hore ba nwe meriana ya bona hantle ka nepo, ba dule ba noa metsi. Le ho leka ho ba kwetlisa hanyane hanyane.

Re ka tsebisa bana ba banyane ka tsa thobalano le tse thibelang pelei.

Hangata keye ke shebe hangata keye ke shebe hore na meriana o tla loka ho fihlela nako e kae. Ke sheba expiry date.

Pension ya batho ba tsofetseng ha se e lekaneng, ka ha dijo di na le theko e hodimo matsatsing ana. Mme batho ba baholo bo nkgono le bo ntatemoholo ba matsatsi a hangata ba dula le ditloholo. Mme tjhelete e banyane ka ha ba hlokomela ditloholo, ha ba hlokomele bona fela.

Ee, e nepahetse haholo hoba ngwanale ha soka a tseba ka tsa thobalano, o santse a itshireleditse kotsing ya malwetse a ka bakwang ke thobalano.

Banna le senwe bo jwala ka uniform ya sekolo. Bo jwala ha bo a loka ebile bo tshwarisa kankere ho fokotsa la bophelo ba motho.

Ke nahana ha ea mo lokela ka ha o se a le moholo, mme meriana eo ya hae ka nna ya mo senya sebete le diphio. Le dikokwanahloko di ngata ka ha ho sebediswa ditlama tse tswang naheng di sa hlahlojwa hore di loketse mmele kapa tjhe.

Eya a teng mahae maqheku, mme ke tsamaya metsotso e mashome a metso e mmedi ho fihla teng. Mahae a haufi a toropong.

Nka etsa kopano ya banna fela tikolohong e holenyana le mo re dulang Mme motshehare re bapale dipapadi tse hlabollang kelello. Ebe thapama re be se mollo, re o hore re o potapotile mme re qalelle ho ntsha maikutlo le ho eletsana ka tsa bophelo. Kopano ya mofuta ona ebe ha nngwe kgweding tse tharo.

Tjhe, ha ba ngodiswa ha ba se na nomoro ya boingodiso. Kapa lengolo ho bontsha boingodiso hora THPC e leng Traditional Health Practitioners Council.

Ee ba tshwerwe hantle di kliniking, hobane hangata ba ela ho lata meriana fela ha ba nke nako.

Ke nahana ke mohopolo o motle ho hlokomela batseadi ha ba se ba le pension-eng. Empa sena se bobebe ha hona le motho a dulang a ba shebile. Ha bana ba se sebetsa kaofela ke mohopolo o motle ho isa batswadi lehaeng la batsofe. Hobane moo ba tla fumana nako, le kelo hloko ka dinako tsohle.